Go ka go thusa ka gore stress-e sa gago se tla be se fokotsega, o sa tlhole e le goreng, o motho o le, o e leng goreng, o a kgathasega ka dilo tse dintsi tse di diragalang, mme gape di ka go kopanya le batho ba ko mafatsheng a a farologaneng. Mme ebile gape, o ithute puo tse di farologaneng, mme menwana ya matsogo le matlho, ebe e kgona gore wa bereka sentle, ona ka bonako, sa bofelo e ka go thusa gore, o kgone go rarabolola mathata a tlabo kopana le one, ka bonako ebile ka tsela e nepagetseng.

Ee, ka gonne bana nou yana ga ba gola ga ba sa tlhole ba tshamekela kwa ntle, mme fela motho a tla ba tshwere mogala wa gage wa saatla a shebane le one letsatsi lotlhe, mme ebile gape seo se dira gore a seka ba tswela kwa ntle a tshameke ka namana, a tlhole fela a le mo go o ne.

Ke motshameko wa kgwele ya dinao, ka gonne ke motshameko o e leng gore go le gantsi wa ratiwa ke batho, mme ebile gape o tshamekiwa lefatshe ka bophara, gape le metshameko ya ntwa, metshameko e o agang, ka jalo le jalo go tla tswa mo mothong gore ene o rata motshameko o feng thata go gaisa o feng. Mme ke nagana motshameko wa kgwele ya dinao, ke o ne, o e leng goreng o ka go itumedisa.

Di dira gore batho ba ba tshamekang metshameko, ba nne bonako, mme ebile ba kgone go tlhatlhosa metshameko e leng gore ba tshameka. Batle ka dilo tse dintšhwa tse e leng gore kgale di sa dirwe kgale, mme ebile di dire nou yana gore di kgone go gogela batho ba kgone go tla go bogela metshameko ya bone.

Ke e rata ka gonne ke nna ke tlabeng ke laola sengwe le sengwe mo motshamekong o, mme ba dira sengwe le sengwe se ke reng ba se dira, ke ga mo ke e ratang ka teng, ebile gape e nkgatlhele ka gore e bonako ga e tseye nako e telele thata jalo metshameko le gore ya tshamekiwa.

Go tlhokagala gore o be o na le data e ntsi thata, mme ebile e le ya five g, mme gape metshameko e mengwe ga o e tshameka e tlhoka keyboard ya khomputara gore o e tshamekang mo go yona, ka gonne ga o e tshameka mo mogaleng wa seatla ga nkitla e dumela go tshameka, mme metshameko e ke itseng e e tumileng ke wa kgwele ya dinao, batho ba ba lwalang, tennis-e, rugby-e, jalo le jalo.

E ka dira gore e nne tlhoba boroko ka gonne o tlabe o sa robale o tshameka motshameko o letsatsi lotlhe le bosigo, e ka go tlhokisa boroko. Mme ebile gape e ka dira gore matlho a gago o sa tlhole o bona, ka gonne o tlabe o shebile screen-e letsatsi lotlhe, mme lesedi le le tswang mo founung le tlabe le go ama, motshameko o ke ithatela wa mmamoratwa ke wa kgwele ya dinao.

E tlhoka data gore e dire ka gonne ga ona o ne mo go wena motshameko o tla be o bona fela mo inthanete, mme ebile seo ga ke tla mo go seke se buileng, gape e tlabe go bua o tshameka le batho bao, le lefatshe ka bophara. Mme jaanong ga o sena internet-e, ga go kgonagale o ka kgona go tshameka le bone, ka gonne le bone ga bana yone mo founung ya bone e mo internet-e fela, data ke yone e berekang fela ka inthanete, o tlhoka data gore o tshameke metshameko ya mo internet-eng, gape o bo o tlhoka le mogala wa seatla.

E tshamekiwa masigo ka gonne batho ba le bantsi mogare ga letsatsi e tla be ba ile meberekong, bosigo e be e nna gore ke nako e leng gore ke yone fela ba e bona gore ba kgone go iketla, e be ba kgona go tshameka metshameko yone e mo interneteng, ga motho a sena data mme ga go kgonagale gore a ka tshameka motshameko wa mo interneteng ntleng fela fa a ka kgonang go bona Wi-Fi, data ya Wi-Fi e leng goreng o patala gangwe fela ka kgwedi, ke kgona fela tla kgonang go tshameka metshameko ya mo inthaneteng kgotsa a dire gore mogala wa seatla wa gago o nne le di Apps tse e leng goreng tsa metshameko eo tse ya le goreng o di-download.